Balibala ngokwenyani ukuyenza le nto. Kufana nomakhi wezindlu, umakhi wezindlu wakhela abantu izindlu kodwa yena alibale ukwakha eyakhe indlu. Naba basebenza kwii-inshorensi bayalibala ukubana umntu naye kufuneka angene lo masingcwabane afuna thina siwungene. Bayayilibala loo nto ndingazi uba ilityaliswa yintoni. Mhlawumbi baye bazixelele ukubana nanjengoko bona besebenza kumasingcwabane ngowabo, sebephakathi. Kanti hayi, ayihambi kanjalo, kufuneka nabo babhalise njengathi.

Hayi, ngoku saphucuka ngoku nditsho nasezilalini, nditsho naphi. Nditsho noba ungangaphantsi kwamanzi imali yakho yegranti uzawuyifumana. Saphucuka akho kwasidingo sokubana uhambe uyofola ngoku kwiilayini. Kwabakho iifowuni ngoku nobuxhakaxhaka, savula amakhadi ngoku. Imali yethu itsho efowunini ndiyibone uba nantsi ingeno imali yegranti. Xa ndithanda andiyi nakuloo dolophu, ndiyikhupha khona apha elalini imali ndiyifumane. Kwaba lula kakhulu, izinto zaba lula kakhulu ngoku and futhi kumnandi ngoku ngale ndlela, akufani nangokuya sasifola.

Indlela endingenza ngayo xa ndinokudibana nengxaki eloluhlobo, kukubana ndithethisane nabantu abathi babalapho aba bandifuna loo diphozithi. Ndithethisane nabo okokubana amandla am aphelele apho, bendingayilindelanga le diphozithi bayifunayo bona. Kungenjalo sithethisane ngokubana le nto bendiyifuna yehle, ndiske ndifumane engezantsi kunalena bendifuna, ndifune ezolingana leyo diphozithi ndiyiphethe ngelo xesha. Xa ngaba kungangxamisenkanga ndibuyele emva ndiphinde ndiyobeka, ndizokwazi ukubana ndize nale diphozithi bayifunayo.

Umhlobo wam ndingamcebisa ukubana xa efuna ukufaka isicelo sekhadi lekhredithi ebhankini, makaqale aqiniseke ukubana amatyala wakhe uwabhatale kakuhle wonke akanamatyala amanintsi ngalo mzuzu mhlawumbi unetyala eliyiwani. Awonke amatyala akhe ukuquka awempahla, ndingamcebisa ubana makabe makenze isiqinisekiso sokubana uwabhatala kakuhle inyanga nenyanga, akeqisi nyanga yonke into yakhe ime kakuhle. Kulapho azokwazi ukufumana khona loo credit card ngoba i-credit score yakhe izawube ime kakuhle. Amathuba okubana ayifumane loo credit card azawuba maninzi xa ngaba ezi zinto ndichaze yileyo ezenza kakuhle.

Ngokoluvo lwam into eyenza abantu bavule iiakhawunti zeekhadi letyala ndicinga kukungabi namali eyoneleyo eyokwenza izidingo. Umzekelo umrholo wakho kukuba ungoneli iingxaki zakho, loo nto ikwenza ugqibele uthatha isigqibo sokuba uzawuvula iiakhawunti. Ukubiza kwezinto ezithengiswayo, ukutya, iimpahla nako kunegalelo kukwenza ugqibele uvula iakhawunti ngoba imali yakho ayizoneli zonke ezo zinto.

Ngokoluvo lwam ukuze unyuse amanqaku akho etyala, xa ungumntu osekhe waboleka onetyala ngalo mzuzu ndithetha nawe, qiniseka ukubana inyanga nenyanga uyabhatala imali kakuhle. Futhi ubhatala ngamanye amaxesha nangaphezulu kwala mali kufanele ukuba uyibhatale uzokwazi ukugqiba ityala lakho lingekafiki elaa xesha benivumelene ngalo. Ngaloo ndlela uyazinyusela amanqaku, amanqaku uyazonyusela kwi-credit score yakho. Uzoba semathubeni aphezulu okubana uphinde uncedakale nakwezinye iindawo naxa ufuna imoto noba ufuna ntoni, noba uye ebhankini, uzawukwazi ukuphinda uncedakale xa ngaba konke ukwenza kakuhle, ubhatala kakuhle.

Abantu abenza umgalelo wokunikana imali, yha, ndicinga kufanelekile ukubana imali yabo bayifake ebhankini. Kula maxesha esiphila kuwo akulunganga ukuhlala nemali eninzi endlini, akulunganga eMzantsi Afrika kula maxesha esiphila kuwo, abantu baziindlobongela. Ndicebisa ukubana abantu abanomgalelo wemali, xa begqiba kugalelelana mabathathe laa mali bayise ebhankini, ihlale ebhankini.